Nṋe ndi vhona uri yo tsireledzea nga uri vhaaluwa u to bva hayani vha tshiya kiḽiniki nga milenzhe, a zwi ngo tsireledzea vhunzhi havho a vha swiki vhunzhi havho nḓilani vha a khuthiziwa. Zwine zwa sia uri asi zwavhuḓi nga maanḓa kha vhathu vhane vha vhaaluwa, zwine zwa amba uri hezwi zwo tshimbila vha tshi dzhiiwa nga mabisi muḓi nga muḓi, zwi khou thusa zwavhuḓi nga mannḓa vha khou tshimbila vho vhofholowa vha dovha vha vhuya vho vhulungea afho hune vha khoya hone u dzhia mishonga yavho kana dziphiḽisi dzavho dzikiḽiniki.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi kho ṱanga lwendo vhusiku tshenzhemo yanga ndo vhona zwori vhusiku wa tshimbileya ho fhumula, hu vha ho eḓeliwa u swika hafho hune bisi ya kho tsa ya khou ima hone uri vhathu kha vha tse ro swika tshenzhemo yanga ndi ya uri hua tshimbileya zwavhuḓi ahuna a u ambi na muṅwe huvha ho eḓeliwa nahone mureili uvha a si muthihi uitela musi a tshikumedza hu reila vhareili vha vhavhili vha tshi ṱhaḓulana zwine zwa amba uri yo vhulunge ya zwavhuḓi nga maanḓa huya tshimbilea vhusiku.

Nṋe ndi vhona uri vhaaluwa zwi khou vha thusa nga maanḓa u ḓi wana vha tshi kho tshimbila zwiendedzi vha tshi ya dzi kerekeni nga dzi swondaha zwo vhulungea, ende zwi a ṱavhanya. Zwi thusa vhaswa na kha sia ḽa kuhumbulele avha humbuli u tshimbila nga milenzhe vha tshiya dzi kerekeni, zwine vha humbula afha ndi zwa uri vha khou tshimbila lwendo lupfufhi nga dzi swondaha nga mabasi. Nṋe ndi vhona uri tshitshavha tshi nga tikedza vhathu vha mabasi vha dzule vho fhaṱuwa tshifhinga tshoṱhe u reila nga vhuḓifhinduleli nahone u dzulela u vhona uri mabisi avho a kiḽini hana mashika o kuna yoṱhe.

Ee bada ya N one ndi yone bada khulwane nga maanḓa ine ra nga sedza ndi yone ine yo hwala ikonomi, hu ḓa maṱiraka a tshi bva fhasi ha tshi ya nṱha, a tshi bva nṱha atshi tsa fhasi Cape Town ngo ralo ngo ralo. Zwine zwa amba uri bada ya N one i funa uri i dzhieliwe nṱha na u ṱhogomeliwa, na zwori i si tsha vha bada ya nnyi na nnyi ngori ndi kho vhona uri ho ḓalesa maḽori u fhirisa goloi ṱhukhu. Ende zwi sia goloi ṱhukhu dzi tshi vho ita dzikhombo kha N one ngori goloi ṱhukhu dzi tshimbila nga luvhilo luhulwane ngeno maṱiraka a tshi tshimbila nga luvhilo lwo tou vheiwaho kana luvhilo lure fhasi ha ndango. Zwine zwa amba uri a hu kho vha na kulangulele kwavhuḓi kwa maḽori na goloi ṱhukhu, zwine zwa amba uri hedzi goloi a dzi dzhieliwe nṱha dzi dzine dza vha dzo hwala thundu uri ri songo tsha wana dzi khou ita khombo dzi badani.

Zwivha kwama nga nḓila i si ya vhuḓi u gonya ha zwivhaswa ngauri hu ḓo gonya mitengo ya dzi thekhisi, zwa sia zwi tshi vho kwama vhona vhoramabindu vhaṱuku vha tshiya hangei hune vha siṱoka hone, hune vha renga renga hone zwa kwama nga nḓila i si ya vhuḓi vhadzulapo u gonya ha mitengo, ngori asi vhoṱhe vhadzulapo vhane vha kho ḓi kona u ṋamela thekhisi. Zwine zwa amba uri mitengo ya hone i tshi gonya a i sedze vho vhushayi kana vha ḓikoni kana vhathu vha mabindu maṱuku kana vha shaya uri vha ḓo kona u iswikelela na u ya hoṱhe hune vha khoya hone nga tshifhinga. Zwine zwa amba uri u gonya ha mitengo zwo kwama nga mannḓa dzigoloi dzi kho adzi tsha tou tshimbila zwavhudi ahu tsha tovha na u ḓi fhelelwa nga maanḓa nga u reila nga goloi yau.

Ee ndo no ḓi wana ndi kho dalela iṅwe Province lwa tshifhinga tshinzhi kana tshifhinga tshilapfu. Huṅwe fhethu zwiṋamelo zwivha zwo ḓala zwo tsitsikana nga maanḓa, u fhirisa kha Province ine nṋe ndabva khayo, tshenzhemo yanga ndi ya uri zwiṋamelo zwo ḓala nga maanḓa Afrika Tshipembe kha dziṅwe dzi Province muṅwe na muṅwe una tshiṋamelo tshawe. Na zwori tshenzhemo yanga nga tshiṋamelo ndi ya uri hafha kha zwiṋamelo zwa nnyi na nnyi kana zwa mabisi kana nadzi thekhisi hu na u sa farea zwavhuḓi ha vhathu siani ḽa zwa mitengo mitengo ya hone ivha yo ḓala ngauri muthu u khou bva huṅwe a tshiya huṅwe mitengo ya hone ivha i nṱha nga maanḓa.

Nṋe ndi vhona uri zwikho thusa nga mannḓa u tshimbidza malasha na dziṅwe nga zwidimela zwi khou fhungudza uvha na u tsitsikana ha vhuendi zwa dovha futhi zwa saiva na masheleni siani ḽa zwa u renga dzi peṱirolo dza u shela kha maḽori au zwi endedza. Ndi vhona uri zwi kho thusa nga maanḓa zwi mabindu na ikonomi uri i aluwe nga u ṱavhanya ngori a u kho vha na masheleni manzhi ane a khou tambisea nga u renga maṱiraka kha u renga maḽori kha u renga peṱirolo zwine zwa amba uri zwi kho thusa nga maanḓa mabindu oṱhe maṱuku na mahulwane.

Ndi nga musi ṅwedzi wo fhela nṋe ndi vhona uri vho ima thekhisi a vhungo tsireledzea, ngauri hu vha ho tsitsikana nga maanḓa hu vha ho tsitsikana vhathu vha tshi kho renga vhathu vha tshi khou ṋamela vhaṅwe vhavha vho ḓi ṋea mannḓa kha unga khuthuza vhathu hanefho vhuima thekhisi. Zwiṅwe zwifhinga hu lila na zwigidi zwine zwa amba uri a hungo to tsireledzea uya gai.

Ee zwine nda nga ita zwone ndi uri ndi bve within yenda dzula hone vhudzuloni hanga ndi takuwe ndi tshimbile, ndi ye kha mureili ndi swike ndi muvhudzise uri mureili na iyi nḓila ye ra fara afha i khou livha ngafhi. U bva hafho ono mmbudza nda kona u huma nda dzula fhasi arali o mmbudza uri ndi bisi yone hu tovhani o tshintsha nḓila, zwia pfala hezwo ndi nga huma nda ya nda thoma nda nda dzula mara arali bisi i si yone ndi nga humbela mureili u tsa kana a nyagele iṅwe bisi ine ya khou humela murahu hune nda kho bva hone.

Ee nṋe ndi vhona uri ndi ḓuvha ḽe ya ntsia, nga murahu ha musi yo ḓa nga tshifhinga tshi si tshone yo ṱavhanya nga maanḓa ya fhedza ya sia vhaṋameli vhoṱhe dzi bus stop. Nṋe ndi vhona uri ayo ngori fara zwavhuḓi ndi vhona uri a vha khwiṋise a vha pfumbudzea vhaṋameli vhavho ngauri vhathu ndi mapfura vha a ḓolwa zwine zwa amba uri tshifhinga kha tshi fariwe. Tshifhinga tshine vhathu vha ḓivha tshone basi kha iḓe nga tshifhinga tshenetsho i songo ḓa nga tshifhinga tshine vhathu a vha ḓivhi tshone a vha khwiṋise vha khwiṋise zwifhinga zwavho.

Ee nṋe ndi vhona uri goloi ine i fanela u tshimbila tshifhinga tshilapfhu ndi Toyota quantum yo khwaṱha nga maanḓa i a kona u hwala vhathu tshifhinga tshilapfhu ai na idzhini ya hone hayi yo dzingindela vhukuma i a kona u hwala vhathu tshifhinga tshilapfu, vha ya hoṱhe hune vha kho ya hone i si na thaidzo ndi Toyota quantum.

Hei nḓila heyo wala vhaṋameli vho kalulaho, heyi ndi inwe ya khombo khulusa ine vhathu vhanzhi hezwi hu tshi vha na musi wa khombo vhaṅwe a vha wani dzi tshelede dzavho vhaṅwe vha a dzi wana na siani ḽa zwauri tshikalo tshivha tsho kalula. Ndi vhona uri vho radzithekhisi avha ḽi dzhiele nṱha heḽi fhungo, hu vhe na nyambedzano uri muthu hu vhe na maga a ndatiso ane muthu a wanala o pfuka hayo maga hu ḓo dzhielwa vhukando vhu si na vhukono ngori vhathu vha khou lozwa matshilo avho nga nṱhani ha tshikalo vha dovha vha xelelwa nga masheleni a ndiliso nga murahu ha musi vhatshi wa hu tshi vha na khombo vhathu vha vha uri vho ḓalesa.

Ndi vhashumi vha vhuendi vhane vha vha na mannḓa nga vhuendi vhana vha vho ima dzi badani vhone vhaṋe na u ḓivha uri tshumelo ya dza data dzi nyendo dza kereke dzi bvelele ngauri ndi vhone vhaṋe vha kona u langa vhuendi hoṱhe vhuhulwane na vhuṱuku zwine zwa amba uri are vha siho vhuendi vhu nga tsitsikana zwa sia u kho wana u lozwea ha matshilo a vhathu. Hu dovha hafhu ha nyangea na mapholisa mapholisa nahone a ṱoḓeaho u langa vhuendi.

Nṋe ndi vhona uri zwi kho itea ngori, vhunzhi ha vhalanga vhuendi vha na mukhwa wa u dzhia tshanḓa nguvhoni, hoyo mukhwa ndi mukhwa muvhi une u sia vha reili vha tshi khou u dzhia maanḓa vha vhea kha funa zwavho vha hwala vha nameli vhanzhi vha kho themba uri hu na tshanḓanguvhoni. Ndi vhona uri ndi mikhwa i si ya vhuḓi ine ya kho ita uri shango ḽi si vhe na mulalo hu si vhe na vhudziki.

Nṋe ndi vhona uri vhalanguli vha mutevhe vha fanela uri vha te zwo fanelaho u langa vhuendi sa nga misi. vha tea uri vha vhonale hoṱhe hoṱhe hedzi badani vha tshi khou shela mulenzhe vha tshi kho ita uri tshumelo vhathuni nahone vhaṋameli vha khou namela zwi zwiṋamelo vha vhulungea hu si na u ḓala ha tshi thekhi.

Nṋe ndi vhona uri vhuendi huvhu vha ha nnyi na nnyi vha aluwa vha fanela uri vha dzhielwe nnṱha siyani ḽa zwa uri a vha tsha vha na muholo zwi amba uri mitengo ufana uri u vhe fhasi nyana ngauri vhana vha aluwa ndi vhathu vhane vho ḓi alutshela nahone a vha tsha na iṅwe tshelede ine ya vha uri i kho dzhena ende a vha tsha shuma, zwine zwa amba uri vha fanela uri vha vhe sedzwe vho nga ṱola vhuthu siani ḽa mbadelo thekhisini tshelede i funa uri i tse vho nyana sa vhunga vha vha phensheni.

Nṋe ndi vhona uri muvhuso u founa uri u khwinisa vhuendi kha vhupo ha mahayani nga u nga rumela mabasi ane a farea ngauri dzi thekhisi vhuponi ha mahayani vho dzi khou vha ḓurela nga maanḓa. Ndi u vhona uri ha ngavha na mabasi ane a langiwa nga muvhuso ane mutengo wane uya farea zwi nga ita uri na vhaaluwa vhaḓi wane vho na vhana vha tshi ya fhethu ha nnyi na nnyi nga mutengo u fareaho.

Ya nṋe ndi vhona uri ni masipala i fanela u i tikedzana na NGO u tikedza vhuendi ha vha aluwa ngauri vhaaluwa ndi vhathu vhane vha kho ṱoḓa u ṱhogomeli vha khou tou nyanga vhuendi vho fareaho ngori vhuendi ha zwino vho kha durela, wa wana mualuwa a tshi khou dzhia tshifhinga uri a yo wana magavhelo a mundende zwine zwa amba uri muvhuso kha u farane zwanḓa na dzi NGO u ḓise vhuendi vhathuni vhuendi vhono farea mabasi ane a kona u hwala vhaaluwa vha tshi ya fhethu ha nnyi na nnyi.

Vhareili vha thekhisi vha shela mulenzhe nga nḓila khulusa ngauri ndi vhone vhane ri shushedza mbalombalo ndi vhone vhane vha hodalesa vhathu vhanzhi nga ḓuvha, zwine zwa amba uri vha shela mulenzhe nga maanḓa kha zwiendedzi zwa nnyi na nnyi. Ndi amba uri vha tea uri vha vha divhonadze nga maanḓa vha tshi kho shumisana zwavhuḓi na vhathu vhane vha vha vha khou fara zwiendedzi zwa nnyi na nnyi ḓuvha na ḓuvha vha fano u vha na u konḓelelana no fara no fariwa ha vhathu zwavhuḓi.

Nyimelo heyi ya zwamutsho tshiṅwe tshifhinga i a kwama vhaaluwa ngori u a wana mualuwa a tshi khou ri matshelo u ḓo bva zwa sia a tshi a dovha a ḓo asi tsha bva nga siyani ḽa zwori vhuendi kana mutsho wo mu hahedza, zwi amba uri mutsho u kwama nga nḓila i si ya vhuḓi vhaaluwa. Nazwori mualuwa ha faneli a tshimbila lwendo lu lapfhu uri a kone u wana tshinamelo zwine zwa sia zwi si tshavha zwavhuḓi kwama nga nḓila i si ya vhuḓi vhaaluwa.

Nṋe ndi vhona uri muhumbulo muhulwane ndi wo uri vhareili ha vha vha vha dzi thekhisi kha vha vhe na maitele a u konḓelela vhaaluwa khathihi na vhanemeli nga u angaredza, ndi vhona uri u songo vha na u kalula hu ḽaisiwa ha dzi thekhisi a vha vhe na mbilu ya u konḓelela u ḽaisa tshivhalwo tsho tiwaho nga muvhuso kana nga mulayo wa thekhisi, ngori zwi siya zwi tsho vho vhea matshilo a vhathu khomboni siani ḽa musi u tshi vho, hu tshi vho vha na khombo masheleni a sa wanalea nga nṱhani ha uri tshivhalo tsho kalula.

Zwa vhu fhufhi ha muyani ndi zwa vhuṱhongwa nga mannḓa uya kona no kona u wana tshenzhemo ya nga ḓi wana ḽiṅwe ḓuvha utshi kho fhufhisa bufho, khathihi u a kona u vhona uri ndi zwi fhira zwa zwikepe nga tshifhinga tshi piḓa ḽihulwane.

Tshenzhemo yanga nga muhumbulo wa musi ndi kho tshimbila nga thekhisi ndi vhona uri a zwongo tsha to tsireledzea u tou tshimbila nga thekhisi maḓuvha ano ngauri huna dzi khakhathi dzi nnzhi dzine ndi itea ḓuvha na ḓuvha musi wo ṋamela dzithekisi ya nnyi na nnyi.

Ṋe ri pfa ri tshi khou ri ri pfa ri muvhuso wori laṱela zwanḓa musi u sa koni u fhedza wa dzithekisi musi piṱirolo yotsa mutengo usa tsi zwine zwa amba uri vho radzithekhisi vha na mannḓa u fhira na muvhuso wa ḽino afrika tshipembe.

Nṋe ndi vhona ndi khwine u to humbela muṅwe muthu wanga tsini hanefho ngori vho radzithekhisi vha vho muvhudza uri tshelede ai swiki avha ṱoḓi na u ḓivha vhakho nyaga tshelede yavho yo fhelela yoṱhe.

Nṋe ndi nga pfa uri a thingo tsha tou vhulungea ndi nga to vhudza mureili uri anga nṋea tshelede yanga ndi ṋamela iṅwe thekhisi ndi hafha hune nṋe nda ḓo swika hone nga tshifhinga.

Vha dzi ḓoroboni na vha mahayani vho fhambana nga nḓila i tevhelaho, vha ḓoroboni a vha na vhuthu a vha na mbilu yo khathutshela vha vho ya ḓoroboni u shuma tshelede na musi muthu a tshi khou shotha avha koni u muḓadza. Vha mahayani vha khathutshela vha kona uni ṋamedza na musi ni nḓilani ni si na tshelede ngori vha.

Ee nṋe ndi vhona uri zwo tea uri vha ḓi rengele zwiḽiwa ngori muholo wavho a u tendi u swika zwiḽiwa wa dovha wa dovha wa sapota kana u unḓa muṱa tshelede ya hone ivha i ṱhukhu nga ṱanganya tshithu.

Nṋe ndi pfha uri a vha litshe ayo maitele ngauri maitele ane ha ngo vhulungea ane a ita uri vhathu vha lozwe matshilo a vho dzi badani, nahone hu vhe na u farwa nga muthu nga mapholisa.

Tshenzhemo yanga yo lindela thekisi nṋe ndi vhona uri tshiṅwe tshifhinga thekhisi dzi a ongolowa zwa sia vhathu vhanzhi vha tshi khoya fhethu u lenga vha sia vhaṅwe vhathu vhatshi kho uya mishumoni vho lenga zwa vha zwi si tshavha vha fari zwavhuḓi ngori vha khou ima tshifhinga tshilapfu u fhira tshifhinga tshine vho bva nga tsho.

Tshenzhemo yanga ndi ya uri u lindela thekisi kana mini bazi ndi vhona uri tsha ndi khaedu ngauri dzi khoya u swika fhethu nga tshifhinga tshine a tshi ngo tea u swika fhethu wo lenga zwine zwavha uri a zwi tshavha zwavhuḓi musi muthu a tshi vho ya fhethu o lenga zwa vho sia a tshi khou lwa na mutholi.

Mitengo ya mapfura a goloi i kwama nga nḓila i si yavhuḓi mishumo yashu ngori mitengo ya hone i dzulela u gonya ngeno piṱirolo i tshi gonya ya dovha ya tsa. Zwine zwa amba uri uvha khwine musi u tshi khoya mushumoni nga goloi yawe ya phuraivethe zwine zwa amba uri ndi zwone zwine zwi ngavha uri zwi a ṱavhanya.

Tshiṋamelo tsha phirini ndi vhona uri tsha tshiṅwe tshifhinga tshi a lelu tshi avha uri tshiya ongolowa ngori tshi tshimbila tshi tshi ima fhethu hune tsha ima tshi tshi shuluwa vhathu tshi tshi dovha tshi tshi ḽaisa vhathu u swika hune vha khoya hone wa.

Nṋe ndi vhona uri Metrorail zwi dzhia tshifhinga tshilapfu musi dzo ima zwiṱitshini zwine zwa amba uri zwi nga sia u tshi khoya fhethu wo lenga zwi nga u sia tshikhalani zwi amba uri tshifhinga a tshi vhi tsha ndeme nahone zwi nga tshinyadza musi hu na migwalabo ndi vhona zwori vhathu a ri ṱhogomele.

Ndi vhona uri vha ngalanga tshifhinga musi huna ṱireini ine ya to ya fhethu ya swika ya to ima ya tsitsa ya dovha ya huma. Hu songo vha na ṱireini ine i tshimbila i tshi dzhia vhathu i tshi tsitsa i tovha i tshi bvela phanḓa ngori tshifhinga tshi vha tshi songo imela vhathu vhane vha khou ya mushumoni.

Tshi nga thivhelea musi vhathu vhatshi to saukanyiwa tovha na train ine i khoya fhethu huthihi iṅwe i khoya fhethu nthihi hu songo vha na train ine i hwala shango ḽoṱhe fhedzi.

Nṋe ndi vhona uri vhakwama dzi nyendo dza vhathu nga nḓila i si ya vhuḓi ngori vha dzhia tshifhinga vha tshi kho ṱola tshidimela. Zwi kwama tshenzhelo dza vhathu nga nḓila ine ya vhori asi avhuḓi mara zwi na ṱhoḓea ya uri zwidimela zwi dzulele u ṱoliwa uri zwo lugela u tshimbila badani zwi tshe zwo lugela na u hwala vhathu.

Zwo leluwa nga maanḓa vha shumisa e hailing zwi ita uri vha ṱavhanye vha vha kone u vhona uri zwithu zwi kho swika fhethu nga tshifhinga nahone i to vha tshimbidza ya vha swikisa muṋangoni ya hune vha khoya hone ndi vhona uri ndi zwone zwa zwavhuḓi zwine zwa kho tshimbila na tshifhinga tsha musalauno.

Nṋe ndi vhona uri ho fhambana nahone uya farea nga uri ndi mutengo une uya kona uni tshimbidza no vhulungeya ni noṱhe husina zwa kwanyekwanye nahone ni swika na tsa hune na khoya hone getheni ḽa hanefho.